Ugogo wazama izindlela ezihlukile zokuhlukanisa imigqa ngesikhathi elungisa inhlabathi. Uhlolile, okokuqala umaka wokhuni wendabuko. Okwesibili, induku ende ukudweba imigqa. Okwesithathu, amatshe kanye nethwani ye-system yokulunga, yokulinganisa isikhashana. Okwesine, ukunamathisela kwi-marker maker, okwenziwa ngesandla kugandaganda wakhe.

Madoda ngikhathazekile, izilimo azihambi kahle futhi angazi ukuthi sizoziphilisa kanjani. Izulu belilokhu lingabonakali, izilokozane zidla izitshalo zethu, nezindleko zembewu nama-fertiliser ziyakhuphuka. Kungathi yonke into isinqwabelene, njalo lapho ngibona izitshalo zethu zihluleka, kuba sengathi inhliziyo yami iphukile. Ngibeke inhliziyo nomphefumulo wami kuleli izwe, njengoba kwenza abazali bami, nogogo nomkhulu ngaphambi kwami. Akukhona nje ukutshala ukudla, imayelana nokondla umndeni wethu kanye nomphakathi.

UFezokuhle umlimi omncane, wavuna ummbila ngesandla nomndeni wakhe. Basebenza ngokungakhathali kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa, besika, futhi beqoqa iziqu. Naphezu kwesiphepho esinamandla ezisongela isivuno, basivuna ngokushesha sanciphisa umonakalo. Isivuno saba yimpumelelo sithela ummbila wezinga eliphezulu, owawuzophilisa umndeni wabo nomphakathi.

Okokuqala, funa usizo lwendawo, xhumana nezinhlangano zabalimi zendawo, izinsizakalo zezandiso noma odokotela bezilwane ukuze uthole isiqondiso sokuphatha impilo nomsoco womhlaba. Okwesibili, hlola ezinye izindlela zokudla okunomsoco, bheka ukudla okushibhile okunomsoco njengotshani, ifulawa, noma izinsalela zezitshalo ukuze ungazelele ekudleni kwezinkomo. Okwesithathu, bheka kuqala izilwane ezisengozini kakhulu. Gxila ekuhlinzekeni ukunakekelwa nokudla ezilwaneni ezibucayi kakhulu, njengezinkomo ezikhulelwe noma ezisencane . Yenza uhlelo lwebhizinisi. Hlola izinhlelo zokusekelwa zikahulumeni. Cwaninga futhi ufake izicelo zezinhlelo zikahulumeni noma izibonelelo ezisekela abalimi, njengezibonelelo zezolimi noma imalimboleko.

Ukukholisa abalimi ukuthi bazame indlela entsha yokukhulisa izitshalo eyonga amanzi, gxila ekwakheni ukwethembana nokwethembeka, ukubhekana nokukhathazeka, kanye nokugqamisa inzuzo. Yabelana ngobufakazi besayensi, sebenzisana nochwepheshe bendawo, futhi ubonise izifundo eziyimpumelelo. Nikeza ukuqeqeshwa nokweseka, futhi ucabangele ukuhlolwa okuncane ukuze ubonise ukusebenza kahle.

Lokhu okuhlangenwe nakho, wafunda ukubaluleka kokusebenza kahle nokunemba ekulumeni. Uthole ukuthi ukunamathiselwa komaka womugqa okwenziwe ngesandla, bekuyindlela ephumelela kakhulu. Yonga isikhathi, nokunciphisa amaphutha. Lokhu okuhlangenwe nakho kwamfundisa ukubaluleka kokusungula izinto ezintsha, ukuzivumelanisa nezimo, kanye nokuhlola namaphutha ekutholeni izixazulula, izixazululo ezisenseleni zokulima zansuku zonke.

Amakhasimende kufanele azimisele ukudla ngezikhathi ezithile zonyaka. Le ndlela esekela abalimi bendawo ukuqiniseka imikhiqizo emisha, futhi yehlisa izinga lekhabhoni lendawo yokudlela. Nakuba kungase kukhawule izinketho, izinzuzo emphakathini wendawo nendawo zikwenza kube .

Ukulima okuqondile kungasiza ukubhekana nokushoda kokudla ngokwandisa umkhiqizo, ukonga indawo namanzi, nokunciphisa izindleko zokuhamba, koda-ke, ukutshalwa kwezimali okuphezulu kokuqala kanye nokusetshenziswa kwamandla kuyakhathaza. Ngokusungulwa kokusebenza kahle kwamandla kanye nokukhetha izitshalo, ukulima okuqondile kungaba isixazululo esisebenzayo sokukhiqiza ukudla kwasemadolobheni.

Ukuze udale i-akhawunti yebhizinisi neqembu ku-WhatsApp, uSipho angalandela lezi zinyathelo. Dala i-akhawunti ye-WhatsApp Business. Landela uhlelo lokusebenza lwe-WhatsApp Business. Qiniseka inombolo yakho yocingo. Misa i-profile yebhizinisi lakho ngolwazi olubablulekile njengegama lepulazi, ikheli nencazelo. Ukuqiniseka ukuthobeka izinqubomgomo ze-WhatsApp, uSipho kufanele abuyekeze izinqubomgomo zemiyalezo yebhizinisi nezohwebo, ukuqiniseka ukuthi uthobela imthetho nezimiso azisebenzisayo. Uthengisa kuphela imikhiqizo, namasevisi avunyelwe ngu-WhatsApp. Ngokulandela lezi zinyathelo, uSipho angakha i-akhawunti ye-WhatsApp Business kanye neqembu ukuze axhumane namakhasimende, futhi adayise umkhiqizo wakhe omusha, andise amathuba akhe okuncintisana nezitolo ezinkulu.

Imiphakathi ingasebenzisana ukunqanda ukwebiwa kwemfuyo ngokuhlela izihlelo zokugada omakhelwane, izinhlangano zabalimi, nokugada komphakathi. Bangaphinde besebenzise inkundla yezokuxhumana kanye nezinhlelo zokusebenzisa zemiyalezo ukuze babelane ngolwazi, futhi baxhumanise izimpendulo. Ukwakha ubudlelwane neziphathimandla zendawo, kanye nokuhlinzeka ngobuhlakani kungasiza ophenyweni. Ukufundisa umphakathi ngokuvikeleka emapulazini, kanye nomthelela wokweba, nakho kungasiza ukukunqanda.

Abantu abaningi abawazisi ngokugcwele umzamo owenziwayo ekukhiqizeni ukudla. Ngokuvamile bathatha kalula ukusa kwasekuseni, ukusebenza ngokomzimba nezimo ezingalindelekile, abalimi ababhekana nazo nsuku zonke. Lokhu kuntula ukwazisa kungadalwa ukuba lula, kanye nenala yokudla emuphakathini eminingi. Okwenza kube lula ukunganaki ukuzikhandla nokuzinikela kwabalimi.

Ubuchwepheshe bungathuthukisa ukuvuna ngezandla ngokwandisa ukusebenza kahle. Ukunciphisa abasebenzi, nokuthuthukisa izinga. Izibonelo zifaka, amathuluzi asetshenziswa ngomshini njengabacoki, nabahloli, ukuze kuqondiswe izinqubo. Ubuchwepheshe bezolimo obunembayo, njengama-drones, nezinzwa, ukukhulisa ukuqapha kwezitshalo, ukuqapha kwezitshalo nokuvuna. Amathuluzi esandla e-economic, ukunciphisa ukukhathala nokulimala. Ama-system azenzakalelayo, njengabavuni be-robotic. Ukukhulisa ukusebenza kwabantu.

Izinzuzo zokulima okuphilayo komandla. Sokuqala, ukusimama kwemvelo. Sokubili, amanani ephrimiyamu. Esokuthatha, izinzuzo zezempilo. Izinzizo zokulima okuphilayo komandla, okokuqala isivuno esincane. Okwesibili, inqubo yesitifiketi. Okwesithathu, isidingo semakethe.

Ukuhlola umhlabathi, ukujikeleziswa kwezitshalo, izichibiyelo ze-organic, ukulima kwekhava, ukulawulwa kwezinambuzane okudidiyelwe. Ngokubeka eqhulwini nokusebenzisa lezi zinguquko, abalimi bengakwazi ukuthuthukisa impilo yomhlabathi, bakhulise ukuqina kwezitshalo, futhi bakhuthaze izindlela zokulima ezisimeme.

Njengomlimi, ngingazizwa ngikhungathekile, futhi ngikhathazekile ngomthelela wezezimali wokuhluleka kwezitshalo. Ukuze ngithuthukise impilo yenhlabathi, ngingahlola umhlabathi ngisebenzisa ukujikijeliswa kwezitshalo, nokuhlukahluka. Ngifake izichibiyelo zezinto eziphilayo ezifana ngomquba, futhi ngisebenzise ukulima ngendlela elondolozayo, kanye nokulinywa kwekhava ukuze kuthuthukiswe ukwakheka komhlabathi nokuvunda.